Dilo tse di sekasekiwa ke dibanka fa di amogela kopo ya karata ya sekoloto ke lekwaloitshupo la moreki le lekwalo le le bontshang tiriso ya madi la kwa bankeng la moreki. Mme ba lebelela le histori ya morekisi ya sekoloto, mme le go ka mo lekanyetsa gore ba ka mo bokae mo go yona karata eo.

Dilo tse o tshwanetseng go di akanyetsa fa o dira tshweetso ya go dirisa karata ke gore kadimo ya madi e kwa godimo bo bokae, mme fa o duela sekoloto seo go duela madi a le makae mo godimo, go bapisa mefuta e farologaneng ya dikarata ke go lebelela gore ke banka e feng e leng gore ga e duedise madi a kwa godimo.

Sekoloto sa gago le histori ya gago ya go adima madi di ama tsela e o dirang kopo ya karata ya sekoloto ka yone thata, mme seo se bontsha gore a o duela dikoloto tsa gago ka nako, mme a o di duela tsotlhe. Se o ka se dirang go di tokafatsa ke go duela dikoloto tsa gago ka nako, mme o se wa tlodisa letlha la go duela.

Diphoso tse o tshwanetseng go di tila fa o dira karata ya sekoloto di tshwana le go tsaya lekwaloitshupo le e seng la gago, go sa tsamaye ka dipampiri tse di mo letlheng le le siameng. Mme go tlhomamisa gore kopo ya gago e tsamaye sentle ke go tsaya lekwaloitshupo la gago, o duetse dikoloto tsa gago tsotlhe ka letlha le le siameng mme o seke wa tlodisa letlha la go duela go dira gore kopo ya gago e tsamaye sentle.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

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go ka thusa batho ka go dira ditshwetso tse di siameng fa ba batla karata ya sekoloto mo tseleng e e siameng, ka gonne go fana ka tshedimosetso ya gore ba tlhope karata e feng. Mme ba solofetse gore ba duedisiwe bokae ba lebelele tsa ikonomi pele ba dira karata ya sekoloto.

Dilo tse di tsewang tsia ke banka fa e dumela gore go dirisiwa mokgwa wa go bula sekoloto ke go lebelela gore a moreki o a bereka, mme moreki fa a bereka o amogela bokae a o na le dikoloto tse dingwe, mme a o di duela ka nako a sa tlodise letlha. Go le gantsi morokotso o balwa ke puso gore re o bule dikoloto kwa dibankeng go dira gore dibanka di seke di a baya morokotso o o kwa godimo thata mo bareking.

Molemo wa overdraft ke go ka go thusa fa o tlhoka madi thata, mme dilo tse di borai ka yona ke gore madi ao a gogiwa fa go tsena sengwe mo bankeng ya gago, mme o tlo go e duela ka morokotso nyana mo godimo.

Tuelo tse di tlwaelegileng tse di amanang le go dirisa madi a fetang a o a mo akhaontong di tshwana le overdraft fee le administrative fee, mme di ka tliwa go ya ka madi a o a adimileng mo akhaontong.

Dituelo tse di duelwang ke dibanka ka ntlha ya go dirisa madi a mantsi di ama batho ba ba dirisang ka tsela e e sa siamang ka gonne batho ba bona madi a bona a sa felela, mme ditsela tse di ka thusang go fokotsa ditshenyegelo tseno ke go bula akhaonto e e sa duedise lekgetho mme seno se ka thusa batho go ipolokela madi a le mantsi.

Dilo tse o ka di dirisang mo boemong jwa go adima madi kwa bankeng di tshwana le overdraft, mme overdraft e go thusa gore o seke wa a duedisiwa madi a mantsi ka gonne o e duela fa o nna le letseno ka fa tlase ga matsatsi a le masome a mararo.